Ee, nka dumellana hore hangata ba bontsha di setso sa rona ka tsela e fosahetseng hobaneng ha ba na dipatlisiso tse tebileng. Nka ba eletsa hore ba buisane le setjhaba, ba sebedise bo radikgwebo ba lehae le ditsebo tsa setso pele ba hlahisa ditshwantsho.

Bo rona re hlokometse nakong ya COVID-19 hore marangrang a bohlokwa bakeng sa mosebetsi, thuto le puisano. Ke ka hoo le lokelang ho etsa bonnete hore le a kenya metseng ya lona ho thusa ntshetsopele le menyetla wa bokamoso.

Ntatemoholo, router ke sesebediswa se loketsweng metjhineng ya rona le Internet mme e a ba Wi-Fi lapeng, ha e fihla ke tla e hokela metjhining wa internet ebe ke ihlophisa hore le kgone ho bua le nna ka video le ho romella melaetsa ha bonolo.

Ke mo eletsa hore a qale ho tima router le yona a e fe metsotso e mmalwa. Ho ha e so kene a hlahlobe hore Wi-Fi ya hae e buletswe mme a netefatse hore password e kentswe ka bo nepo.

Ke rata mmino wa RNB hobaneng o entse ntlisetsa thabo, ke kgona ho dula le batho ebe ha monate ho re mametse music o mmino .

Ke sebedisa data e ngata ho shebella di-movie haholo YouTube empa ha ke le ke na le yona. Di company tse ngata tsa di-movie bo di-YouTube di kgona ho dumella hore re di download-e hore re kgone ho di shebella offline kapa ho fana ka di-package tsa data di video feela ntle le hore o ka sebedisa for ntho e nngwe le nngwe e be ya hao fela ya di-video tse kgonang ho di shebella.

Wi-Fi ke technology e o nolofatsang ho lokela internet-eng ntle le mehala. O sebedisa founung kapa computer, e tla ho thusa ho buisana le ba lelapa ha bonolo, ho fumana lesedi le thusaneng ka temo, bophelo le ditaba tsa letsatsi le letsatsi.

Dumela. Ke rekile data ya thirty Ranta hora e fetileng empa e fedile ka pele ke sa e sebedisa haholo. Ke kopa le hlahlobe bothata bona mme le kgutlisetse tjhelete kapa le nthekele data e tshwanang.

Ee meetlo ya mmino e fapane ka medumo, merapo le dipina tse amanang le ditaba tsa setso e dipale le .